Ee, nna ke hlaba ya ka kgomo ka ho e hlaba ka thipa molaleng, mme ha ewa ke qale ka ho e buwa ke ntshe nyoko pele hore e se ke ya silafatsa nama ya ka. Ke nto e buwa jwalo ka thipa ho fihlella ke qeta ho ntsha dintho tsohle.

Tjhe, ha e matlafatsa moruo hobane e dia dikgwebo tsa batho ba batsho, ba jetseng ditoning tsa bona le dipolasing tsa bona. Ha ho etsuwa dintho ka mahlale a sejwalejwale, ho bolela hore dintho tseo di etsuwa ka mapelenyana ebile ha di tlise tjhelete naheng ya rona.

Borapolasi ha ba lokela ho hira batho ba bangata ho feta mosebetsi o ba nang le ona, ba tlameha ho sheba hore na polasi ya bona e ba tlisetsa tjhelete e kae, mme le hore mosebetsi o hloka batho ba bakae. Ba se ke ba ithola ba hirile batho ba bangata empa ba sa tlo thola tjhelete e ngata, ba tlameha ho sheba hore ditono tsa bona di kgolo bo bokae, mme di tlo ba tlisetsa tjhelete e kae, le hore ha ba patala basebetsi ba tlo sallwa ke bokae pele ba ka hira batho ba bangata. Bona hangata ngata ba nka batho ba bangata, hore mosebetsi o fele ka mapele ba sa shebe hore ba tlo patala batho hantle kapa tjhe.

Ba ka sebedisa tsela ya ho ba na le noka kapa letamo ho nka metsi ba tshela ka ona, o tshela metsi o tshella ka ditonka, kapa o kgona ho tshella ka diemere, o kgona ho tshella ka mathombo mme o kgona ho sebedisa metjhini e meholo for ho tshella. Hape kgona ho ba na le windmill hore e nke metsi ho tloha ka tlasa lefatshe mme e tsamaye e ye di-pipe-ng tse tshellang, o kgona ho ba le dipompo tsenana tse sebetsang automatically tse tshellang tse hlongwang fatshe, mme o kgona hape hore o kenye borehole hore metsi a tswe tlase.

Ee, nka sebedisa tsebo ya dintho tsa setso ha dintho se di mpefetse haholo, hobane tsona di na le ho sebetsa ebile ne di sebetsa le peleng ke nahana di ka sebetsa le kajeno. Mme hape ke ka kgona hore ke jwetse dihwai tse ding ka yona ha feela e nsebeleditse, ke ba jwetse hore nna ke sebeleditswe ke nthwena, ke nahana hore ke yona e ka le thusang ha le ke e etsa.

Ntho e etsang hore dijo di phahame haholo polasing, theko ya dijo e phahame polasing ke ha ho ka sokoleha metsi, hwa ba na le leqephe la pula kapa letsatsi ha le ke la tjhesa ho feta tekano. Hape e etsang hore di be le theolelo, ke ha dijo di ka phakisa di senyeha kapa haebe ho jetswe dintho tse ngata haholo holoholo mme ne ntse ho sena theko.

Jetse moroho e fapaneng, ke jetse sepinatjhe, ke re jetse rapa, ke jetse seruwe. Meroho ena e monate ha ke e kopantse ebile e matlafatsa mmele ya ka. Ke jetse le eiye e tala e monate ha we tshetse morohong, ke batla ho jala tamati, ditapole le poone, hobane ke dijo tseo re di hlokang mme ke ditholwana tse molemo mmeleng ya rona.

Ho molemo ho qala dijalo tsa hao ka hlabula, hore mariha a di fumane se di le kgolo se di le hantle. Hobane ha o ka jala ka mariha, serame se tlo di wela, mme di shwe dijalo tsa hao. Khabetjhe e jalwa hantle ka sehla sa hlabula, mme o e jala for beke tse pedi ka tlung o nto e ntshetsa kantle ha se qala ho hola.

Batho ba tlameha hore ba batle motho a ka kgonang ho ba rekisetsa tsona di naheng tse kantle. Batho ba tlameha ho hodisa dikgoho tsa bona hantle malapeng, di be kgolo hantle mme ba nke dinepe tsa tsona, ba di behe social media-eng ba di phatlalatse hore ba rekisa dikgoho. Ka ho etsa jwalo, ba ka kgona ho fumana batho ba tswang kantle ba ka rekang dikgoho tsa bona, hape ba ka rekisetsa mabenkeleng a rona mona Afrika Borwa, mme ebe ona a rekisang dinaheng tse ka ntle.

Ke tlo lefella basebetsi ba ka twentyeight rand, seventynine ka hora, mme ba tlo sebetsa dihora tse robong ka letsatsi, ba sebetsa matsatsi a five bekeng, ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano. Ke tlo sebedisa batho ba leshome hobane polasi ya ka ha e kgolo hakalo, mme ba tla kgona hore ba qete mosebetsi.

Kea tseba, ee ba nka ditho tse itseng tsa phoofolo e itseng ba di kenye phoofolong e ngwe, kapa ba ka kopanya phoofolo tsa mefuta e mmedi, e re ke re dikgomo tsa mefuta e mebedi ba etse hore di kopane, mme di etse ngwana wa kapa yona namane ya mofuta o mong. Kapa dintja ba kopanya ntja e itseng le itseng hore ba etse mofuta o motjha.

Borapolasi ba nang le naha e nyane, ha ba kgone ho jala dintho tse ngata mme ha ba kgone ho rekisetsa dishopo tse kgolo, hobane dintho tsa bona ha di ngata haholo, mme dishopo tse kgolo tsona di batla dintho tse ngata ngata ngata. Hape ha ba kgone ho hira basebetsi ba hantle ebile ha ba etse tjhelete e ngata jwalo ka batho ba nang le polasi tse kgolo.

Se ka ke lemile dinawa tse ngata ho feta tekano, ke tlo kga tse ding e santsane e le haufi hore ke di etse di-green beans, ha ke qeta moo ke tlo kga tse ding e ntse le di-green beans jwalo ke di phehe ke di kenye ka hara dikhemfuruto ke etse salad. Tse ding ke tla di kenya ka hara di-vinegar hore di ske tsa senyeha, mme ha se di le hantle dinawa ke tla di kga, ke di kenye ka hara mekotla e meholo mme ke di rekisetse batho, hore ba rekise metsaneng ya bona hore di etse tjhelete.

App ena e ntjwetsa hore ke nako efeng e hantle ho jala eng ho se jale eng, mme hape app enana e ya nthusa e nghopotsa hore ke nako ya ho tshela le nako ya kotulo hore ke efeng. App ena e kgona hore e nketse ke bue le balemi ba bang ho tseba ha ebe re tlo hloka pula le ntho tsohle, e nruta ka manyolo a loketseng dijalo tsa ka le nako e loketseng ho tshela manyolo toneng.

Ke tlo ba bolella hore tjhelete ba e fumanang ke tjhelete e loketseng hore ba e patalwe ho ya ka dihora tseo ba di sebetsang. Haebe ba ka kenya dihora tse ngata mosebetsing wa bona, mme ba tla matsatsi kaofela bekeng ba tla fumana moholo o hantle. Ho ya ka hore bona ba sebeditse dihora tse kae, haeba ba sebeditse dihora tse robedi mme ba tlile matsatsi a mahlano bekeng, ba tla fumana tjhelete e lekaneng. Ke le patala ho ya ka moo batho ba sebetsang polasing ba lokelang ho patalwa ka teng, ho ya ka hore lona le sebeditse dihora tse kae. Haebe le batla moholo o lekaneng, eketsang dihora tse le sebetsang ka tsona, mme le se ke la tla ha le batla mosebetsing.

Dumela mohlomphehi le kae? Re phetse, re qeta ho fumana polasi mme re batla ho tseba ho re ka fumana ditjhelete jwang, mme ditsela tse fapaneng ke difeng tsa ho re ka fumana tjhelete eo le tjhelete hore e kgutla jwang ka tswalo e kae. Ha o ka fela wa nhlalosetsa le hore tjhelete ena e leng re nehang yona re e fumana jwang.

Bahlomphehi dumelang. Ke qeta ho fumana hore kgomo ya ka e na le lefu la foot and mouth disease, ke kopa le tsamaise diphoofolo tsa lona le di ise ho ngaka ya tsona hore e hlabe sepeiti se thibelang kgahlano le lefu lena. Ke wetswe ke sewa se bohloko haholo, mme ke tshohetse diphoofolo tse ding tsa ka, hore fela le se ka hlahelwa ke tsietsi ena e nhlahetseng ke kopa le nke bohato mme le batlele le diphoofolo tsa lona di thibela lefu lenana ka pelepele pele.

Lehlwa le na le siya serame dijalong, mme dijalo tsena dia jewa haebe e ntse di le nyane haholo. Serame ha se a lokela ho dula dijalong tse nyane hobane di hlola dijalo tsena ka matla mme dijalo di shwe. Jwale lehlwa lena le sitisa borapolasi hobane ba kgutlela morao ha ba ithola dijalo tsa bona di shwele.

Mmuso o lokela hore o fe borapolasi kapa o thusa bo rapolasi ka dipeo tsa dintho tse baka di jalang. Ba ba thusa ka disebediswa tsa polasing mme ba ska kwala metsi, ba etsa bonnete ba hore ba fumana metsi kapa ba ba rekela tsona di-jojo tank, hore ba be ne le metsi a ho tshella ditone tsa bona. Haeba ho kgonahala, ba ba fe le diterekere hore ba kgone ho sebetsa dipolasing.

Mmuso o thusa batho hobane ntle le lefatshe leo la mmuso, batho ba bang ho ka se be le ntho e ba welang hodima yona. Batho ba tlameha fela hore bona ba kenye boikitlahetso, ba lwanele dipolasi tseo mmuso o ba fileng tsona, ba kenye mosebetsi ba sebetse ka thata moo polasing tseo hore dikgwebo tsa bona di atleha.

Ee, ke ikamahanya le melao ya mmuso, ke ba patala twentyeight rand seventynine ka hora, e leng yona tjhelete e mmuso o reng tshwantse ba e hole ho ya ka hora, mme ba tlameha ho sebetsa dihora tse robedi bekeng.

Manyolo a ntlafatsa mobu wa ka a etsa hore ebe mobu o motle haholo for dijalo, e etsa mobu wa ka o be rich ebile, o ruwe ebe mobu o tshwarang dijalo hantle.

Ke tlo ngola ka dihla tse loketseng ho jala ditholwana tse itseng le meroho e itseng, mme bukeng ena ya ka ena ke tlo jwetsa batho hore ke afe manyolo a lokileng le a sa lokang, le hore ke dintho di feng tse ba lokelang ho di tshela ditoneng tsa bona kapa moo ba lemmeng teng. Hape ke tlo kenya le hore metsi o tlameha ho tshella jwang ka metsi a makae, hore batho ba ska ithola ba tshelletse haholo ho bolaya ditone tsa bona. Ke tlo kenya hape le hore o hlaolela tshimo ya hao jwang.

Hobane matsatsing ana ho so ho na le technology e ntjha le dihlahiswa tse ntjha, ha ho tluwa ho temong. Batho ba ile ba nka tsona, ba lahla tsa kgale. Le nna se ke sebedisa dintho tsa sejwalejwale ha ke sebetse toneng ya ka, ke ntho e se etsahala matsatsing ana.

Batjha, batjha le lokela hore le ngole fatshe, le etse plan hore le batlela ntho eo eng, le hore le tlo e sebedisa jwang e tlo tswela mmuso molemo jwang, mme le etse kopano le rona mo le tlo re hlalosetsa molemo wa hore re lefe polasi enana, le hore e tlo le tswela molemo jwang, le rona e tlo re tswela molemo jwang.

Batjha ba lokela ho etsa di-license hore ba kgone hore ba batle mosebetsi wa ho kganna diterekere dipolasing, mme ba tlameha hore ba mpe ba ye sekolong sa temo ba lo ithuta ho sebedisa disebediswa tsa temo, jwalo ka metjhini e fapa fapaneng ya temo. Le hore ho jalwa nako efeng, ba tsebe le mefuta ya dipeo le hore peo e lokileng ke efeng, ba ithute le tsela e lokileng ya ho tshela manyolo.

Ho fetoha ha lehodimo hore senyetsa tikoloho ditsela di mpe, di dikoti, di tletse mobu hobane mobu o ya tloha dijareteng tsa rona o ye ditseleng, o ya hlatsweha haholoholo holo. Balemi ba tshela manyolo ditoneng tsa bona, mme manyolo ana a hlatsweha ha pula ena le mobu oo o hantle o fertilized o ya tloha o tswe dijareteng, mme ba tlameha hore ba qale fatshe ho tshela bo manyolo toneng tsa bona.

Difofane tse nyane di ka kgona ho sheba polasing, hore hona le dintho tsohle le hore polasi ya hao e hantle le dimela tsa hao di hantle ho tloha hodimo. Neng neng ka difofane tsena tse nyane, o ka kgona ho tshela metsi wa bona hantle hore metsi a tshelehile hantle toneng kaofela polasing ya hao.